Nako e lokileng ya ho lokisa mebila ke nakong enana ya Phupjane, hobane nakong enana hangata batho ha ba rate ho tjhaka kapa hona ho eta ebile le ditsela ha di sebetse haholo. Le sephethephethe sa batho ba theohelang se batla se le senyane, ebile le batho ba etang ba batla ba le siko hobane hangata ka yona nako enana le nako ya teng ya ho phomola se nako e telele eo batho ba atisang ho tla mahae ka yona. Mme ke yona nako e lokileng ya ho lokisa di tsela enana, ha e tshwane le nako yanene ya ha selemo se tlo fela, moo batho ba tlang ba le bangata ba tlang mahae.

Ke ne ke iphumana eka ke mokganni, ya nahanang hore ke betere. Hobane hangata ke ne ke latela melao ya tsela ho hlaya moo ke ne ke rutwa ka teng ho kganna. Ha ne ke fumana tseleng ke bona boholo ba batho be leng hore kgale ba kganna dikoloi, ba ne ba se ba kganna jwalo ka ha e ka ba se ba tlwaetse tsela ebile bona ha hona letho leo le ka la ba hlahela, empa ba lebala hore ho bakganne ba le bang tseleng. Ba ne ba se ba lebala le ho ela hloko melao ya tsela, hoo ke ileng ka se dumelle hore le nna eo ke iphumane ke le ka hare ho yona, ho fihlella motsotsong wa hona jwale ho ba ke ntse ke latela yona melao ya tsela ka tsela e lokileng.

Nna ke ile ka qhekanyetswa ka tsela ya ho utswetswa founu, mme ka nako eo ke ne ke eme, taxi renkeng ke emetse koloi e tlo kena ho laela batho ba yang sebakeng se ke yang ho sona. Ho ile ha fihla ntate e mong a kopa ke mo kadime founu ya ka, a re honna o ntse a letsetsa mofumahadi wa hae se le nako a mo emetse, jwale founu ya hae e timme. Ke ile ka mo tshepa ka mo kadima founu ya ba ha ke tlosa mahlo ke sheba taxi, ya ba ke nako a kgonang ho fumana chance ya ho nyamela ka founu ya ka, e ile ya re ha ke botsa batho ba ne ba eme ka thoko ho rona, ba re motho eno o tsamaile e ka o bua ka founu, ya ba ke ho nyamela ha hae.

Nna lebaka le etsang ke sebedise N1 ka mehla, ke hobane ha ke tsamaya ka yona tsela eno ke tsela e hantle, e ntse e le maemong a hantle, mme hangata ke ke ke rate ha ke tsamaya mono. Ebile ha ke rate ho e sebedisa haholo ka nako ya bosiu ho ba kea tseba ka nako ya bosiu haholo ke bakganni ba makoloi a maholo, diteraka jwalo jwalo. Mme nakong tsa motshehare, dikoloi dia tsamaya mare ke dikoloi tse nyenyane ebile le kotsi ha e ngata ha kalo.

Lebaka lene le etsa ke reke tekete ya first class, e ne le hobane ha o palama sefofane sa first class, ka hare o fumana dijo, ho na le diphahlo tsa ho robala ebile le ditulo tsa teng o kgona ho di etsa bethe moo o tla robala teng. E ngwe ya dintho tse monate ka hare ho yona, ke hobane sebaka sa teng se buleile ha monate, ha hona ho petetsana honana ho ka hara difofane tse ding.

E, ke kile ka palama tekesi e petetsanang ha ntse ke kena sekolo. Re ne re patala tekesi ka kgwedi re le bana ba sekolo. Moo ka tekesing monga ditekesi ana a re kenya re le bangata ho feta tekano, ebile re ne re sa kgotsofale ka maemo ao. O ne a boela a thetsa batswadi ba rona a re o tla dula a lokisa phoso eo, empa ha e ka ba ya e ba jwalo ho fihlela ke be ke qeta sekolo. Tsela eo e ne se tsela e lokileng hobane ha kotsi e ne e ka hlaha maphelo a rona a na e ba kotsing ka baka la boitshwaro bona ba hae ba ho rata tjhelete.